le ditirelo tsa pholo, ditirelo tsa dijo, ditirelo tsa go tlhaola, tlhokomelo ya botlhokwa, go bagodi, go ba apesa le go ba thusa ka ditiro tse di dirwang letsatsi le letsatsi.

Fa ba lelapa ba sena kitso kgotsa nako ya go tlhokomela mogodi ka moo a tlhokang ka teng, go mo isa kwa lefelong le le kgethegileng ke lone le le maleba. Bagodi ba ba nang le malwetsi a a sa foleng jaaka bolwetsi jwa pelo, bolwetsi jwa boko kgotsa bolwetsi jwa go lebala, ba tlhoka tlhokomelo ya dingaka e e sa kgaotseng. Dintlo tsa tlhokomelo di na le baoki ba ba nang le maitemogelo go ba tlhokomela bosigo le motshegare.

Dilo tse di lebeletsweng mo setsong malebana le go tlhokomela batsofe, ke go nna o lebeletse motsofe ebile o dire dilo tsotlhe tse a di tlhokang o sa kgaoletse. Mme fela, boammaaruri ke gore batsofe ba tlhoka tlhokomelo e e maleba, tlhokomelo go tswa mo go batho ba ba nang le kitso le go fiwa ditlhare tse di leng maleba ka nako.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka ditsela tse di farologaneng. Go simolola ka go ba tlotla le go ba tsaya e le ba tlhalefo mo setšhabeng, go fitlha le mo go ba lebeleleng ka tsela e e siameng e bopa maikarabelo mo lelapeng. Dintlha tseno di amana le ditekanyetso tse di tlholegileng mo setšhabeng, maikutlo mo malapeng le ditsela tsa pharologano tsa batsofe mo setšhabeng.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo tlhokomelong ya bagodi mme seno se farologana go ya ka ditso. Mo ditsong dingwe, boikarabelo bo beilwe mo lelapeng, fa mo go tse dingwe boikarabelo bo abelanwa le setšhaba kgotsa mmuso.

Mo tikologong ya me go na le ditirelo tse di farologaneng tse di tlamelang bagodi, go tswa go dintlo tsa tlhokomelo tsa nako e telele go ya go ya mananeo a tlhokomelo a a theilweng mo setšhabeng. Ditirelo tseno di tlamela ditlhokego tsa botlhokwa tsa bagodi ba ba tlhokang tlhokomelo ya nako e telele le ba ba batlang go tlhokomelwa ba le mo malapeng a bone.

Go na le mafelo a a leng teng gaufi a a tlhokomelang bagodi. Ditirelo tse di fiwang bagodi di farologana le ditshenyegelo tsa tsone, ka dingwe e le tsa mahala, fa tse dingwe di duelwa. Ditirelo tse di leng mo gaufi ke tsa mmuso ebile ga di duelwe mme fela go le jalo, go na le gape tsa poraefete le dintlo tsa tlhokomelo tsa bagodi, di na le tlhwatlhwa.

Mo thulaganyong ya puso go na le mabaka a a utlwalang, a a ka bong a tokafadiwa. Go na le molao o o theilweng go tlhokomela batsofe mme go na le ditlhagiso tsa gore o dirisiwe sentle. Go ka tokafadiwa ka tlhabololo ya ditlhokomelo ya mo malapeng le dithuto tsa bophelo go dira gore batsofe ba se kgone go ithuta dithuto tse di maleba, tlotlo ya batsofe le go thusa ka maikutlo.

Madi a pension a thusa batsofe thata ebile madi a, a ba sireletsa mo lehumeng le go ba thusa go tsamaisa botshelo jwa bone ka seriti. E fokotsa go ikana ka ba bangwe mme e tlhokomela malapa thata.

Go dira kopo ya go bona pension-e ya botsofe ya puso, o ka akaretsa go etela ofisi ya teng e e thusang ka tsa go kwadisa. Kopo e e dirwa fela ke motho yo o batlang phenšene kgotsa ke leloko la lelapa le le tlhokomelang motho yo o tlhokang. Go tlhokega buka ya boitshupo, go supa boago jaaka akhaonto ya motlakase kgotsa ya metsi.

Madi a pension-e a thusa thata mo malapeng ka a kgona go reka dilo tse di tshwanang le dijo le go patela motlakase. E dira tiro e e leng botlhokwa thata mo malapeng mme fela ga se madi a le mantsi ga kalo mo e leng gore a ka siamela gore a ka patela le motho yo o tlhokomelang motsofe.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e a na le dingwaga di le masome a le marataro. Ke akanya gore dingwaga tseo di tlhophilwe ka gonne ka dingwaga tseo bontsi bo tloga bo setse bo utlwile thata mo morago ga dingwaga di le dintsi tse ba di berekileng. Ke nako e e siameng eo ya botsofe ka mmele o tlabe o setse o utlwile mme ba sa tlhole ba kgona go ka dira jaaka pele.

Mmuso o ka tsaya tshweetso ya go aga dipetlele tse di leng gaufi le metsi mme seo ga e le gore se ka tsaya nako kgotsa se ka tlhoka madi a le mantsi, puso e ka dira dilo tse di tshwanang le di-ambulance, di nne gaufi mo metseng, di tsamaye di kgone go tsaya batho ba ba tsofetseng gore ba fitlhele kwa dipetlele.

Mmuso o ka reka di-ambulance tse di lekaneng di kgone go tsaya batho ba ba tsofetseng mo mesong ka nako, di ba ise kwa sepetlele ba kgone go kry-a thuso le kalafo mme e re fa ba fetsa, di ba tseye gape di ba rwale, di ba busetse ko metseng.

Ga go sekgala se se kalo go bona ditlamelo tsa pholo mme le ko ditirelong tsa teng, batho ba ba dirang kwa teng ba potlakile thata ebile ba bereka ba le matlhagatlhaga mme fela, seo, ga se fetole selo. O tshwanetse go tsoga mo mesong gore o tle o fitlhele thuso ka bonako.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhe le kwa mekhukhung ka gonne bontsi jwa batho ba ba nnang koo ga ba kgone go fitlhelela kwa ditleliniking ka go le sekgala se se telele Mme ebile ba tlhoka le di-transport-o tse di ka ba fitlhisang go bona thuso kwa ditleliniking. Segolobogolo, tikologo tse di ntseng jalo tse di tletseng ka mekhukhu, di tloga di sa phepafala.

Tliliniki e alafa malwetsi a le mantsi a a tlwaelegileng. Malwetse a a tshwanang le mefikela, le letshoroma, letshololo, sukiri ya mmele le kgatelelo ya madi.